Atjhe, ha ke hane ho re ho thwe ka Sesotho hore mohale o tswa marwoleng, motho o tswa mo holeng thata teng. Empa ya hore motho a ba ntse a dula sebakeng seo a holetseng ho sona, eo tjhe, ke ya e hana e le ka nnete. Ha o le motho, ho beterenyana hore o itholle sebaka se setjha. Ee, ha ke re motho a lahle lehae, ho wa hlokeha hore o nne o ye hae o nno lo ba hlola, o shebe na ba ntse ba phetse jwang? Mare ya ho re o dule mo o holetseng teng yona, ke ya e hana. Ha o le motho tshwantse o etsa dikamano tse ntjha, mme o tsebane le batho ba bang ba batjha.

Atjhe, taba ena ya Senyesemane ya ho re o tla utlwa ba ntse ba tletse tletse, ba ntse ba re badimo ba rona ke matemona ha e ntule hantle ho hang. Ho ba nna ke hodisitswe ka hore ee Modimo o teng, empa le Badimo le bona ba ntse ba sebetsa ho ba ba haufinyana le Modimo. Ha re re re rapele Badimo thje, Modimo ke a, a le mong fela. Mare Badimo ba rona, ba nka dithapelo tsa rona ba di tsamaisa ho ya ho Modimo. Ho ya ka tumelo ya ka, ke re Modimo ke ya le mong fela. Empa le Badimo bona ba teng ba ntse ba re sebelletsa. Ke dumela ho re Badimo le Modimo ba re sebelletsa, mme ba re hlokomela ho re re be hole le kotsi.

Atjhe! Senyesemane se entse batho ba bo rona ba lahle setso sa bona, e le ka nnete. O fumane ka matsatsi a mang, batho ba bangata ha ba batle le ho re ba phehe dijo tsa setso. Ba shebane le ho re ba ye mane mo tulong ya, ya ho jella balo ja teng, Ba je dijo tsena tsa sekgowa ba lebetse ho re dijo tsa rona tsa setso di ya o hopotsa ho re wena o mang otswa kae, le hore o itshepe. E ngwe e ke bonang re e lahlile, ke ho re re etse nthwena eo e re bitsang ke hore mpho ya Badimo. Ha ke hopole ke qetelletse ho ya mosebetsing hothwe batho ba leboha Badimo neneng. Atjhe! Tjhaba sa Rantsho se lahlehile e le ka nnete, ha re itukiseng bana beso.

Ha hona nthwe bohlokwa bophelong jwale ka ha motho a nehela bophelo ba hae ho Jeso Kreste. Ho ba Jeso Kreste ena o la fana ka bophelo ba hae ho re re phele. Jwale ke bona ho re ho keteka ha hore motho o ya kolobetswa, ke nthwe bohlokwa haholo. Ha ngwana a kolobetswa kerekeng, ho ba le moketana e re o etsang hae. Ha se nthwe e kgolo empa e le dijo tse phehwang ho re re ke re keteke ntho ya ho re re behile bophelo ba ngwana matsohong a Kreste. Ee! Bebele e ne e bue e re, tlisang bana ho nna ho ba mmuso wa mahodimo ke wa bona. Jwale ka ho etsa sena, re tlisa bana matsohong a bolokehileng a mofuthu.

Basotho ha ba bua ba re, ha o le mosadi o soka o ya lebollong o santsane o le morwetsana o ngwana fela. Tjhe, ha ke nahana ho re ba e bua ka tsela eo, empa ba bua ka ntho ya ho re basadi ba tswang lebollong, ke basadi ba tsamayang ka ho itlhompha, mme ba bonahala ba hlaha ba ntse ba le hole kwana. Ena e etswa ke ntho ya ho re lebollong le rutwa mekgwa e fapaneng ya bosadi. O rutwa ho re mosadi o tshwara thipa ka bohaleng, tshwanetse ha o le mosadi o etse bonnete ba hore lelapa la hao le ya atleha le hore mathata a teng patwa, mme a tsejwa ke wena o le mong.

Ha ele thuto yona ha e fetohe, ho re na o kena ditoropong kapa o kena ko lekeisheneng yona e dula e tshwana ka nako tsohle. Ho tla tswa ka ho re wena o e sebedisa jwang. Ee Ha re hane ho re meaho ya tulo ya rona ke ya kgalem mme e hole le setjhaba, empa sena ha se ketso e entsweng ka bo mabomo. E entswe ke ntho ya ho re meaho ya mona, ke meaho ya kgale. Mme ka nako ele e ne e le bobebe ho re batho ba fihlele moo. Jwale hona le meaho e metjha, eo batho ba dulang ho yona. Sena se etsa ho re dikolo tse ngata, di be hole le batho, empa thuto yona e ntse e tshwana.